Kukhona omakhalekhukhwini kulezi zikhathi esiphila esiphila kuzo zamanje zikanokusho. Umkhulu engafundiswa ukubamba ucingo kukhulunywe nomkhulu kukhulunywe mihla yonke amalanga, ukuze sizothola isimo samkhulu ukuthi unjani. Sizokwazi ukuthi futhi uma kukhona inkinga siphuthume, yebo umakhalekhukhwini udlale indima enhle kakhulu ekuxhumaneni nowakini, kube ngathi ukhona lapho eduzane kanti ukude.

Cha angikholelwa kwimithi yesintu yokuthakatha ngoba igcine isetshenziswa ngendlela engafanele. Uthola abantu esefile umuntu kungamele. So, angihambiselani nayo imithi yesintu nokuthakatha.

Ukucindezeleka kuyayilimaza kakhulu inhliziyo. Kugcine umuntu esetholakala esene-BP isiphezulu. I-BP yenza inhliziyo ukuthi ishaye kancane. Uma inhliziyo ishaya kancane kuphela amandla. Uma sekuphele amandla emzimbeni anyusa amathuba amaningi ukuthi umuntu esey'thola esedlulile emhlabeni. So, kuyafaneka ukuthi umuntu engacindezeleki akhululeke ekhulume ukuze inhliziyo ihlezi ishaya ngendlela ekufuneka ukuthi ishaye ngayo.

Abantu bafaneke ukuthi beye eklinikhi ukuze bezokwazi uku-check-a kahle ukuthi i-COVID-19, ikhona yini. Be-check-we odokotela abayifundele vele abasekumkhakheni abayazi kangcono. Bengabheki kwezinye iy'ndawo noma kwezinye iy'nkundla zokuxhumana bethole ulwazi olungekho raydi.

Kunjalo abantu abagqoke imaskhi emphakathini ngoba njengoba sazi i-COVID-19 ithelelana ngokuthi omunye athimule noma aphefumulele eduzane kwakho ungayigqokile imaskhi, bese nawe usuthelela omunye. So, abantu mabaqikelele ukugqoka imaskhi kakhulukazi uma uzohlala eduzane nomuntu noma uzoba sesimweni sokuthi umuntu useduzane nawe.

Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu abakhubazekile ukuthi bekwazi ukuthi bafinyelele kwizindawo la ekumele befinyelele khona ngoba nabo bangabantu. Especially emathoyilethe, emahhovisi, emakhaya, edolobheni, ukuze nabo bezokwazi ukufeza izethembiso zabo, kakhulukazi emathoyilethe emadolobheni la kuzoba khona namarempu. Yonke la, yonke indawo la okuney'tebhisi khona zabantu abakwazi ukuhamba, kumele kwakhiwe khona amarempu la khona abantu abakhubazekile bazokwazi ukuthi behambe nge-wheelchair, bezokwazi ukuthola usizo bebuyele emuva.

Kuyilungelo labo ukuthi bengayitholi i-booster, kodwa-ke kufanele ukuthi ongafuni ukuthola i-booster kufanele ukuthi ey'landele imigomo ye-COVID-19 yokuthi kumele ugqoke isamfonyo. Bese-ke ugcina-ke ne distance ya-one point five meters, ukuze-ke lesi sifo singaqhubeki kakhulu.

Kubalulekile ukuthi kakhulu omama abasanda kuteta bethole ulwazi ukuze bezokwazi ukuthi ikuphi ukudla okufanele okufanela kudliwe yingane ukuze ingane ikhule kahle ibe healthy. Ingalimali iseyingane ukuze futhi izokhula kahle ithole wonke ama-vitamins ewadingayo. Ikhule ibe healthy ukuze ingalokhu ibuyele ey'bhedlela ngenxa yokuthi idle ukudla okungafaneleyo.

Kwaba nesimo sokuthi udadewethu wafaka izinto zesintu kwinsizwa ayehlekisana nayo, kanti kuzohamba hambe isikhathi abangani bensizwa besole ukuthi udlisiwe udadewethu. Kwafanele ukuthi-ke kuyiwe enyangeni. Uma efika enyangeni, laphuma idliso. Wayesecasuka-ke lo mfo ngoba kwase kuphele iminyaka enalo dadewethu. Waqhamuka esefuna ukumbulala wamshaya impela nje. Efuna ukumbulala ecasulwa ukuthi sekuphele iminyaka ehleli la kanti yena ubengasafuni enziswa yileli dliso.

Yebo, zikhona kakhulu impela zikhona emalokishini nasemadolobheni zikhona ezinakekela abantu abadala ukuze uma befuna usizo emtholampilo besheshe bey'thole. Bengaze bedlule emhlabeni ngenxa yokuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi befike emtholampilo. Kusisiza kakhulu ngoba kuyenzeka ukuthi usemsebenzini bese kuvele ucingo okumele uphuthume kanti isikhathi asikho noma abakuvumeli emsebenzini. So, konke lokhu kuyasiza ukuthi kube khona abantu abasithathela bona besisele emtholampilo.

Zikhona izikole ezakhelwe ukuthi zikwazi uku-accomodate abantu abathintekile ngakwezengqondo. Bakhona othisha futhi aba-qualified ukuthi-ke bekwazi ukunakekela bonke laba abathintekile ngokwezengqondo ngoba ekugcineni nabo bangabantu. Bakhona abakwazi ukwenza nangezandla, kungagcina kubenza busy osukwini. So, wonke umuntu othintekile ngokwengqondo uyamenywa ukuthi eze lapha esikoleni, la khona ezonakekelwa khona bezofunda izinto ngokwezandla futhi nokwezempilo, ukuze nabo babe yingxenye ye-society.

Zikhona izifundo njenge-LO, zikhona izifundo njenge-Life Science, la khona umfundi afunde ngempilo ukuthi impilo ikanjani yiziphi izimo ey'ngcindezelayo. Umfundi esey'thola enza izinto ezingekho right ngenxa yokuthi abangani batheni. Zikhona iy'fundo futhi ey'fana njengo-Life Science la umuntu afunda khona ngomzimba wakhe, especially abantu besifazane la khona sekumila izinto abangay'jwayele. So, kule ziy'fundo zombili, siyamakha umuntu, ziyamufundisa ukuthi impilo ikanjena. Kuphinde futhi zimfundise nokuthi zilwa uzilwa kanjani lezi y'nkinga lezi ukuze umuntu aphile impilo ehlanzekile futhi-ke nephephile.

Isikhathi eside singaba nomphumela omubi. Omunye uthola ukuthi kufanele ukuthi asheshe athole usizo ukuze mhlampe uma kudlula isikhathi thizeni, umuntu engay'thola esehambile emhlabeni. So, kuyafuneka ukuthi emtholampilo bezame indlela ukuthi-ke kwandiswe onesi, kwandiswe nemibhede, kwandiswe konke okuzokwazi ukusiza abantu ngesikhathi ukuthi bethole usizo kungaze kube late.

Imbiza ngake ngayiphuza ngoba ngangikhishwa yisisu nginganayo imali yokuya edolobheni ngiyothenga okungangisiza ukwelapha isisu. So, imbiza ngayiphuza and kwaphela iy'nsukwana ngabuya ngumqemane impela nje iyasiza impela.

Ukuze bezofunda kakhulu ngaleli gciwane, bezo-understand-a ukuthi alibulali kodwa uma uy'nakekela uthatha imishanguzo njalo, uzokhona ukuphila njengomuntu ongenalo. So, kubalulekile ukuthi abantu bazi ngalolu hlelo bazi kakhulu ngegciwane ukuze bazi ukuthi impilo ayipheli. Uyakwazi ukuqhubeka uphile ngokulandela nale migomo le ebekiwe ezokwazi ukumelana naleli gciwane.